Hello. Ke letsa mona mabapi le kotsi e mpe mpe e ke kgone e ke fetaneng le yona mona tseleng ya N3, Eastern Cape. Joo! Tsela e kotsi e mpe hakalo kalo, ka baka la tsela tsena tse mpe hle! Ke kotsi pakeng tsa bese le koloi e nyane. Ke bone batho ba wele fatshe mono, ke hore ha ke tsebe. Ho tletse madi. Ke nthwe mpe feela. Ke kopa le potlakele sebakeng seo hle! Ka ponyo ya leihlo. Kopa le potlakele moo le romele ba tsa thuso ya pele. Ke kotsi empepepe e mpe haholo. Re tsamaile leeto le lebe, leeto le bohloko hohang, le seng monate hohang ka baka la kotsi eo e re boneng moo. Ke ho re ha re tsebe, batho ba wele fatshe ke kotsi fela. Ke kopa le hle le, le potlakele moo hleng. Ho hobebebebe, ke kopa le potlakele moo ka pono ya leihlo, ho hobe ka nnete.

Ho! Ho! Bathong, ho! Ho! Ho! Ke ntwa tsa eng tse kana kana. Bathong, ee hleng bathong. Ntate mokganni, re kopa hore o tle o tsepamise maikutlo tseleng. Hore re tle re kgone ho fihla moo re yang, re bolokehile. Dintwa tsena tse ka mona ha di hlokahale. Ka hona le lona ba palami, ke kopa le hleng le beng le tshebedisano mmoho. Re kopa le thole. Ho ka mpa ha thola ka mona ka hara tekesi, ho na le hore ebe ntwa tse kana kana. Re ka mpa ra tholang kaofela, molemong wa rona kaofela hore re tle re kgone ho fihla moo re yang, re bolokehile ebile re fihle ka nako. Ha mpe ho tholwe. Ho seke wa bua motho ka hara tekesi ena. Hobane ke dintwa fela. Re kopa re tholeng kaofela. Ho na le hore re lwane, ka mpa ra thola. Hore re tle re kgone ho fihla moo re yang, re bolokehile.

Nka qala pele ka ho batla hore, ke tsebe hore ke melao e feng e ke tshwanelang ho e latela, ha ke tlo ha ke tla kgwebong ena ya e-hailing. Ke batle hore le nna ke fumantshwe licence, e ntumellang hore ke etse kgwebo ena. Ke tsebe hape hore batho, ha ba ha ba nfounela ba batla, ba ba batla ke tlo ba isa ho na le sebaka seo ba batlang ho ya ho sona. Ke tsebe hore tshwanetse ba mpatale Jwang. Ka mekgwa ya di-credit card kapa ka mekgwa e feng na. Ha ke qetile moo ke tsebe hore ke tsamaya di bakeng di feng. Ke kgethe dibaka tseo ke tlo kgonang ho tsamaya ho tsona. Hore ke tsamaya sebakeng sena, le sena, le sena. Empa ha ke qetile ke tlo kenya le app ya teng founung ya ka, hore batho ba kgone ho nfumana ha bonolo.

Ha sefofane se diehile ho fihla. Seo o lokelang ho se etsa. Ke hore o eme, o mamelle, ho fihlela se fihla. Ebile hape o tshwanetse ho letsetsa motho eo o yang ho yena, o mo tsebise hore sefofane se diehile ho fihla, ka hona o tla fihla ka morao ho nako. Dintho tse diehisang sefofane, ke boemo bo bobe ba lehodimo. Jwaloka pula e matla, sefako, kapa lona lehlwa. Moya o fokang o matla, o ka diehisa sefofane le ona. Sephethephethe sa difofane moyeng. Le hona ho ka etsa hore sefofane se qetelletse se diehile ho fihla. Ho robeha ha sefofane ha ntse se tla. Ebe jwale sefofane se a ema, se a lokiswa. Se tlo etsa hore, se fihle ka morao ho nako. Le ho, le kgaello ya baqhobi ba difofane. Batho ba fofisang difofane ha ba hahella, sefofane se tlo dieha ho fihla.

Seo re ka se etsang, re le setjhaba. Ke hore re batle batho ba tlang ho lebela tseleng eo. Ba tlang ho e kata bosiu le motsheare. E be ha re qeta, re kopanya tjhelete. Ntlo le ntlo kapa motse le motse o ntshe tjhelete. E be ra e kopanya. Re tlo lefa batho ba na ba re katelang tseleng, ka tjhelete eo. Ke nahana sena se ka thusa haholo hore re dule re bolokehile tseleng eo. Haholoholo se ka thusa ba neng ba sekolo, batho ba sebetsang bosiu kapa ba tsamayang hoseng haholo. Ba ka dula ba bolokehile, ntle le ho tshoha letho. Ho batla fela balebedi ba tlang hore katela moo.

Ke nahana ha mmuso o ka thusetsa ka ho kenya letsoho, tabeng ena ya ditulo tsa mabidi. Ho ka ba betere haholo. E be batho ba tsofetseng kapa ba qhwadileng, ba ya di-clinic-ing tse haufi ba ngodisa mabitso. Ha ba hloka ditulo tsa mabidi. E be clinic yona e romela list lefapheng la bophelo bo botle. Lefapha le tsebe hore le tshwanetse ho romela ditulo tsa mabidi tse kae, clinic-ing e itseng. Sena se ka thusa haholo. Lefapha la bophelo bo botle ha mmoho le mmuso, di sebedisane mmoho hore di tsebe hore kgwedi le kgwedi, jwang kapa jwang, ditulo tsa mabedi di tlameha ho romelwa di-clinic-ing tsena kaofela le dipetleleng tse haufi. Ho na o ka thusa haholo. Batho le bona ba tla tseba hore ha ke na le bothata, ke qhwadile kapa ke hloka setulo sa le, sa mabidi ke tshwanetse ho ngodisa clinic-ing. Mme ke a tseba hore kgwedi hae fela, ke tlatla ke fumantshwa thuso. Ho na ho ka thusa haholo.